Ndakhwela iteksi akuzange kwenzeke nto, ndakhwela iteksi, iteksi yandithatha yayondibeka kakuhle nangokhuseleko, akukho akukho nto eyenzekileyo.

Kunyusa uqoqosho ngee-toll gates. So, umasipala uyancedisana noba kunyuswe uqoqosho ngeemoto eziphumayo nezingenayo kuloo ndawo.

Mmelwane wam, ndicela uqaphele kuyingozi ukuvumela umntana ongenayo ilayisensi kwaye okwishumi lodwa ukuba aqhube endleleni ngoba okokuqala angatshayiswa okanye atshayiswe. Okwesibini, angadibana nabantu, nabantu bomthetho bendlela, abo bantu ke bafumanisa ukuba umntana akanalayisensi kwaye okwishumi lodwa, nto leyo ingabangela ukuba kuthathwe isithuthi angabanjwa yena kodwa kubanjwe nina ngenxa yoba ninghoyi, ndicela makhelwane uqaphele.

Ndicingela ukuba mna abantu bakulungele ukuyamkela le ndlela yezothutho ngoba abantu baqhele izithuthi ezihamba endleleni, ezihamba ngesantya esiphezulu kwaye abantu into engamandla kukuba babhatale imali encinci, bangakhweli iitekisi kodwa bazokhwela iitreyini, which is uloliwe nto leyo.

Iyabachaphazela kakhulu abanye abaqhubi le nto ngoba ikakhulu abanye abaqhubi le nto yenza okanye ivumela ukuba abantu endleleni baqhube nakanjani na kuba bayayazi ukuba bayanyoba okanye banika amagosa endlela imali ethile ukuze bathenge iziselo batsho xa bethetha. Kodwa le nto, uba uyaqaphela yingozi kakhulu ngakumbi kubantu abaqhuba kakuhle endleleni ngoba aba baqhuba kakubi benethemba loba hayi siza kukhupha imali yokunyoba, hayi asoze imoto yam ithathwe, hayi asoze sibanjwe kodwa yingxaki kakhulu ngoba bakhona abanye abantu abaqhuba kakuhle kwaye abo baqhuba kakuhle impilo yabo esemngciphekweni kakhulu nayo, nayo nantso ke ingcinga yam.

Ndicinga, ndicinga mna ukuba kupapashwe ezindabeni kumaphephandaba ukubaluleka kokuhamba ngololiwe, hayi ngeemoto. Kupapashwe ukuba imoto ziyayixinanisa indlela kakhulu uloliwe kwaye ngoyena onamaxabiso aphantsi. Ndicinga uba mna akho nto yogqitha uba ipapashwe kwaye icaciswe ebahlalini kwaye kwenziwe itreyini okanye oololiwe abanintsi ngoba oololiwe bambalwa kodwa abantu banintsi. Ndicinga uba ke mna kubalulekile ukuba kuphindwe kwakhiwe okanye kwenziwe oololiwe abanintsi ukuze abahlali bakwazi ukonela, oololiwe bamaxesha ohlukeneyo.

Ndingababalisela, ndingababalisela ndibaxelele ngoNelson Mandela Rholihlahla, iqhawe lethu laseMzantsi Afrika, umntu owazisa inkululeko. Ndibaxelele ukuba iRobben Island yindawo yayigcine uMandela utata wethu wahlala eRobben Island enyamezele kakhulu, ehlalela encenga ukuba abantu baseMzantsi Afrika bafumane inkululeko ngenye imini. Nyhani iyafumaneka inkululeko, sayifumana ngo-nineteen ninety-four. Ndingababalisela loo nto ngoba lelona bali ligqwesileyo kumabala onke aseRobben Island okanye wezinto ezenzeke eRobben Island.

Ezona zinto endingazithandiyo ngokuqhuba iteksi kukuba ngamanye amaxesha uzawuthi uthetha kakuhle nomkhweli kodwa yena abe krwada. Abanye abakhweli abanayo indlela yokuthetha, abanye bakhweli abanayo indlela yokwenza. Uzawuthi umntu engena eteksini yam ambakraze icango kakhulu sendithetha ukubana ha-ana sisi, okanye ha-ana mama andiyithandi indlela yokuvala ucango, ucango luvalwa kanje. Kodwa umntu uza kuvezwa ubukrwada bakhe. Enye into endingayithandiyo ngoba ngunoteksi kukubana imali ayikho nintsi ncam kodwa ngenxa yentswelangqesho kuyanyanzeleka ukubana ndiqhube iteksi.

Umqhubi webhayisikile makabe nayo into eza kumkhusela entloko, into ezawugcina intloko ukuze noba kwenzeke ntoni ngempazamo enkulu angabetheki ngentloko yakhe kutake ubuchopho kodwa abetheke ngalaa nto aza kuyithwala entloko. Xa ndiyibiza ke mna ndizothi sisigcinantloko okanye sisifihlo intloko. Kwaye umqhubi webhayisikile kufuneke abe nawo amanzi asoloko ekhona, kuyanyanzeleka ke umntu uba abe nobhakana omncinci ezawubeka emqolo afake amanzi, ukuze noba kwenzeke ntoni noba kuye kwakhona nomothuko okanye wanxanwa ngoba ukunxanwa ngamanye amaxesha kuya kwenza ukuba uzive ingathi ubona luzizi, abe nayo into yokusela. Kwakhona kufuneka umqhubi webhayisikile abe nezihlangu ezimvumelayo ukuba anyove ibhayisikile angadinwa kwaye angalimali okanye atyabuke.